Heh! Kamva yazi ndisanda kufunda ngengxelo yophando esandokukhutshwa into okubana kuzawudityaniswa amayeza anamhlanje okanye ale mihla okanye esayensi adityaniswa namayeza esiNtu. Isizathu saloo nto kuthiwa la mayeza esayensi aye afakwe kwiimetshini, aze ngamanye amaxesha ephetha edibana namachiza athile ekungafanelekanga ukuba adibane nawo. Loo nto xa edityaniswa nawesiNtu ke ngoku azotsho awanike amandla ngoba vele amayeza esayensi athatyathwe kumayeza esiNtu kodwa ke adityaniswa abamaninzi.

Amabhinqa aye axhatshazwa okokuqala amele abe negumbi lawo odwa apho ahoywa khona. Nditsho nakwimigca apho kulindwa khona ukuba umntu abonwe ekliniki, bafanele babe nendawo yabo esecaleni ngoba akekho umntu ofuna ukuhamba phakathi kwabantu ebonakala into yokubana ebexhatshazwa. Ukuba nje bangaba nendawo yabo esecaleni abafola kuyo, baze ke ngoku emva koko bangene emfihlakweni, emfihlekweni gxebe. Baze kukwazi ukuba kuthethwe nabo bacengwe, bacetyiswe ukuze bakwazi ukufumana uncedo.

Sikhule into yokugula ngengqondo isisigulo esijongelwa phantsi kuba amaxesha amaninzi umntu xa egula ngengqondo kuye kujongwe izinto azenzayo mhlawumbi ezinokwenza ngamanye amaxesha abonakale engumntu ozihlazisayo. Kodwa ubunyaniso kukuba ukugula kwengqondo kwi-depression kuchaphazela abantu abaninzi, futhi abantu abaninzi abane-depression uninzi lwabo sihamba phakathi kwabo ngabantu abaziphethe kakuhle, ngabantu abakwaziyo ukuzicingela bazenzele izinto, kodwa ukuxinezeleka kwengqondo yabo kwenza into yokubana bakhathazeke ngokugqithisileyo. Loo nto ithetha into yobana abantu abaninzi basenemvo mbono eyahlukileyo xa kuthethwa nge sigulo sengqondo iba yinto leyo ejongelwa phantsi kungekajongwa nokujongwa ukuba sisigulo esinjani eso.

Eh. Tata omdala, ndicela le nto ndizayithetha uyazi into okubana isuka kwintliziyo enothando yaye futhi ndikuhlonipha kakhulu. Ngenxa yoba ndikuthanda andingethandi into okuba ndikubone ugula okanye ude usweleke ngenxa yokutshaya. Eh, ndingetsho into yobana yeka ukutshaya kodwa ke ndicinga ukuba mhlawumbi kunganjani into yokuba wehlise inqanaba. Ndiqaphele into yobana uyawatshaya amacuba ayi-twenty ngemini. Ndinexhala kakhulu ngoba loo nto inobungozi empilweni yakho. Ndiyaphinde ndisitsho futhi ndisithi anditsho kuba ndikudelile kodwa ndinexhala nangenxa yokukuthanda. Eh, ubungozi obukhoya obukhona bokutshaya bunokubangela ukuba ube ne-cancer uze ufe, futhi asingeyithandi loo nto.

Abantu abasezilalini abanafikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka. Okokuqala, izibhedlele ezisezilalini ziba kude kuneendawo abantu abahlala kuzo. Ngenxa yeendlela ezingakhiwanga kakuhle abantu basenokufikelela kudala kwizibhedlele kuba zisemaphandleni, yaye zisecaleni zikude needolophu ezinkulu apho enziwa khona amayeza okanye apho athathwa khona amayeza. Ezi zinto zongxamiseko zisenokufikelela kudala ebantwini abasezilalini maxa wambi uyakwazi ukufika ezilalini amayeza amaninzi engekho. Yaye kuba abantu abaphangela ezilalini bekude namasebe, baye babe nokungakhathali ufumanise into yokubana bavala kwangoko ekliniki, ababahoyi kakuhle abantu. Abanye ngenxa yeendlela ezimbi abakwazi kufikelela ngokukhawulezileyo ebantwini.

Abona bantu banembopheleleko yokuqinisekisa ukumanyana kweentsapho ngabantu beentsapho, hayi abantu bangaphandle, okokuqala. Okwesibini, umntu oxhatshazwayo uyakudinga ukuxhaswa, uyakudinga ukomelezwa uyakudinga uthandwa. Loo uxhaphazayo uyakudinga into yokubana aqeqeshwe, kuthethwe naye futhi ukuba kufuneke ejongene nomthetho ajongene ajongane nomthetho. So yimbopheleleko yefemeli okanye yentsapho ukubana iqinisekise into yokubna zonke ezo zinto ziyenziwa ukuze intsapho ikwazi ukuba yephilileyo, nemanyeneyo, neseluxolweni nalapha abantu bonke bakwaziyo ukuphila ngokukhululeka kungekho omnye oxhaphaza omnye.

Ngokokwazi kwam abantwana baye baqale ukwazi okanye ukuthetha ngesini ukusukela kwiminyaka emihlanu xa bedlala nabanye abantwana. Loo nto ithetha into yokubana umntana xa ebuya nombuzo endlini ophathelele isini, njengomzali ndinembopheleleko yokumphendula kodwa ngokwendlela elingene iminyaka yakhe. Then ngokuya ekhula aye ekhula ndiye ke ngoku olo lwazi ndiye ndiluhambiselanisa neminyaka yakhe ukuze afumane ulwazi oluchanileyo engaluvanga kwabanye abantwana malunga nesini. Futhi abe ngumntu okhululekileyo ukuba sithethe ngemibandela ephathelele isini kodwa ngendlela ebonisa imbeko nesidima njengomzali nomntwana.

Into yokuqala endingamcela ukuba ayenze kukuba ehlise umoya ayeke ukukhala. Andivumele sikwazi ukuthatha olu vavanyo lokuba ukhulelwe ngoba kusenokwenzeka intokubana akakhulelwanga. Yaye nokuba kunjalo nokuba ukhulelwe zikhona iindlela esizawukwazi ukuba ndimncede ajamelane nale meko, ndimxelele into yokuba ndikhona futhi ndizawukuba naye yonke le ndlela. Ndimcacisele izinto ekufuneke zimcacele nokumnceda ze athethe nabazali bakhe ukuba uyakudinga ukwenzenjalo. Okanye nantoni na esemthethweni adinga ukuyenza ndinako ukumnceda ayenze.

Liso, ndiye ndaqaphela into yokubana isikhaftina sakho esiya umela ukuba uphakela kuso ukutya kwasesikolweni usoloko ubuya naso siklini, futhi sibonakala into yokuba oko besihlanjwa apha endlini. Ndicinga uba mhlawumbi kusenokwenzeka into yobana awukutyi ukutya kwasesikolweni. Ikhona mhlawumbi ingxaki, indlela abapheka ngayo oyithandi? Okanye mhlambi abantwana abatya i-feeding scheme bayagezelwa esikolweni? Kwenzeka ntoni, ndoda?.

Into endingayenza kukuqokelela ulwazi olucacileyo noluchanileyo olubonisa indlela amadoda aye asutywe kukufa ngayo zizinto ebe zimele uba azibabulalanga, kuba bengakhange baye kucela uncedo lwezempilo kwangoko. Nokucacisa into yokubana umzimba wendoda wokhiwe ngokufanayo nomzimba womntu ongumama, hlobo lobana uyakwazi ukugula nawo, uyakwazi ukuba nezinto ezingasebenzi kakuhle nawo. Ayibobuthathaka kodwa yindlela umzimba womntu adalwe ngayo okanye owenziwe ngayo. Loo nto ithetha ukuba uba umntu ungumntu loo nto ithetha into yobana uzogula njengaye nabani na, futhi akukho nto anokuyenza maxa wambi ukuthintela oko kugula. Kodwa ke kufuneke ukubana akwazi ukuyofuna uncedo labantu abakwaziyo ukumnceda ngokwempilo.